Ndikhumbula ndigula ndinekhohlokhohlo ndikhohlela into engapheliyo, apho khona ndaye ndadibana nomzala wam wandicebisa endixelela into yoba ngaba mandikhe ndisebenzise unyango lwesiNtu, amachiza afana nemihlonyane. Ndamphendula ke ngelithi ndizakhe ndizame ndiwabone ukuba azawundibekela phi. Kwaye ke kwaphela sendiwusebenzisile umhlonyane lowo. Zaphuma iziphumo zincomeka ngokuba ndaye ndaphila kwimfixano endandinayo ekwakuvaleke neempumlo ezo kunzima nophefumla.

Okokuqala, ndingamncedisa ngokuba ndikwazi ngamanye amaxesha umane ndimthathela umntana, nto leyo izawukwenza into yoba ngaba afumane ukuphumla okwaneleyo, that is self care. Okwesibini, ukutya akutyayo. Ndingamncedisa ngoba ngaba akwazi ukutya ukutya okusemgangathweni noko okuzawubangela into yoba ngaba kwa ubisi lobele obu lukwazi uba malube khona kuye. Kwaye ndenze ngandlela zonke into yoba ngaba ndimhambisa kumaziko akhoyo wezoncedo apho khona azawukwazi into yoba ngaba afumane uncedo oluya ngokwasengqondweni.

Into yokuqala endingayenza xa izihlalo zimbalwa ndingathi wonke umntu omdala, amaxhego namaxhewukazi, nabantu abalimeleyo ndibala kubo abantu abahamba ngeenduku, mayibe ngabo abahlala kwizihlalo ezizawube zikhona. Omnye umntu makafole. Ngokofola ndicinga uba yeyona ndlela ingenza into yoba ngaba kube lula kwaye kunyamezeleke ukulinda. Khumbula into yoba ngaba xa sonke sifolile akho mntu kulula into yoba ngaba angangenelela. Kwaye mntu ngamnye osukayo emgceni noko umgca uyahamba, uyasondela, loo nto inikisa ithemba. Ndicinga ukuba yeyona ndlela inondisebenzela leyo.

Ezinye zezinto ezicalucalulayo kubantu abaphila nenkubazeko. Okokuqala, izicelo zemisebenzi nakwimisebenzi. Abakwazi ukuyifumana imisebenzi ngoba kwezi ndawo zale misebenzi azikho izixhobo ezilungiselelwe bona. Ndibona ilucalucalulo ke olo. Kwaye kwezinye iindawo, udederhu lweevenkile, uye ufumaniseke into yoba ngaba kugcwele izitepisi ezizihambelayo. Ithi loo nto ke ngoku uninzi lwabantu abaphila nokhubazeleko nabasebenzisa izitulo ezinamavili kuba nzima ukuba mabakwazi uzisebenzisa. Lucalucalulo kwa olo.

Owaye wanyathelwa yiteletele esaphumle phantsi kwayo ngesidlo sasemini. Azange kubonwe ukuba ngaba ukhona umntu ongaphantsi kuyo. Waye waqabela ke umqhubi wadumisa iteletele leyo yehla yamnyathela kumalungu akhe omzimba angezantsi, imilenze ukutsho. Kwaye kwanyanzeleka into yoba ngaba aphele sehamba ngesitulo esinamavili. Oko ke ityala lakhe lalidada ezinkundleni kunanamhlanje akakafumani ncedo. Ngoba ke uncedo awaye walifumana yinto yoba ngaba abhatalwe inkampani leyo iinyanga ezintathu. Emva kwezo nyanga zintathu kwavela kwathi shwaca kwathuleka cwaka.

Ngokolwam uluvo, ewe abantu bakweli baxabisekile kakhulu kwaye nakumaziko karhulumente bangena mahala bafumana unyango mahala. Nathi lutsha lweli senza ngako konke okusemandleni ukubabonakalisa indlela esibathandayo ngayo ngokuthi sibahlambe ngokwethu abangasakwaziyo ukuzihlamba, sibatyise, sibanxibise shushu. Kwaye norhulumente weli eleke nyaka lo unochatha awufakayo kwiimbonelelo, kwizibonelelo zendodla kubantu abadala. Mentally bayancedakala.

Hayi kaloku, isiNtu asimvumeli umntu azile kanti akazukwazi into yoba ngaba angafakwa uxinizelelo lwezinto ekumele ezenzile njengoba ezilile. Okokuqala, kumele siyazile into yoba ngaba ewe zinintsi iindidi zowuzila kodwa xa uzilile kunezinto ekumele uzenzile kunezinto okumele ungazenzanga ngokwesiNtu. Ithi ke loo nto, xa uzilile kuba sithi isiNtu njengoba uzilile ngoku akumelanga udibane, uba ungumntu olibhinqa awumelanga udibane namntu oyindoda, ukuba ungumntu oyindoda uzilile akumelanga udibane nomntu olibhinqa. Ezo nto ezo ziinto ekumele uzenzile kwelaa xesha uzawube uzile ngalo. Yintlonipho ephambili ngokwesiNtu, kumele uhloniphile uzila oku. Xa uphumile ke ngoku koko kuzila ungazenza ezo zinto.

Owu yeyona nkqubo ibaluleke kakhulu le kwaye ndikwabulela norhulumente owathi wasiphathela yona le nkqubo. Kumele sikhumbulile into yoba ngaba intlupheko yinto ekhoyo kuMzantsi Afrika, ngakumbi emaphandleni. Umntana uyakwazi uvuka ekuseni ngentseni abe eleqa intsimbi yesibhozo kodwa uzawuvuka ngentsimbi yesihlanu, akatyanga loo mntana. Yanceda ke le nkqubo yakhona, ngoba bayakwazi ufika esikolweni bafumane okuya ngasemphefumlweni, okuya ngasesuswini. Ibaluleke kakhulu le nkqubo le ngoba nabantwana ebebengakwazi ukubhala nophefoma kakuhle ezifundweni zabo ngenxa yendlala, seyaphela loo nto, abantwana bayaphefoma. Ngoba yintoni? Bahluthi.

Mama, kunganjani ukuba mhlambi ndizokuthatha apho uhambe uyohlala nam edolophini? Nantsi ke into endizawuyenza uncedisana nawe. Kukuba ngeli xesha ndizawube ndingekho, umzekelo mhlawumbi ndisemsebenzini, ndikufunele umntu ozawuba khona apha endlini ancedisane nawe. Mntu lowo uzawukwenzela i-washing, akwenzele ukutya, enze loo mntu loyo qhoqhoqho ukuba ngaba amayeza wakho uyawasela ngokwexesha. Loo mntu lowo uzawukwenza into yoba ngaba ungabinaso isithukuthezi kwaye mna qho xa ndibuya ndingomnye wabantu oza kuchithisa isithukuthezi emihleni yakho usaphila, mama wam.